Ndicinga ukuba ibhasi yiyona ekhuselekileyo kuneteksi ngokuba okokuqala ibhasi inkulu, inesipeyisi nendawo yokuba ungabeka iimpahla engemuva. Abantu bahleli endaweni ezahlukahlukene kunesipeyisi sokudlula, kunesipeyisi sokuhlala, ayicindezelekanga inwebekile inomoya kungena umoya. Ndiyibona ikhuselekileyo kakhulu ibhasi futhi ke inoodrayiva ababababili ebhasini, omnye xa ekhathele kube kungene omnye ke lo omnye ayolala, abakwazi ukutshintshisana. Nabantu bahleli kakuhle bayakwazi nokulala kwendaweni esebhasini. Itekisi incinci bakwethu, incinci kakhulu ayinasipeyisi. Xa uphethe imithwalo, imithwalo igcwala khona apho phantsi kwemasithi kungabi nesipeyisi sokuba umntu anabe kakuhle. Ndibona nje ibhasi ikhuseleke kakhulu udlula itekisi.

Xa ndiqhele ukukhwela ibhasi ndiyacinga ukuba nabantu abathengisa itikiti okanye abakhona phaya bayandazi, bandiqhelile. Ndingathetha ke nomntu westeyishi phaa othengisa itikiti ndimxelele uba ndiya emsebenzini, ndithe xa ndithi ndiyajonga ngoku ndabona ukuba ndishiye ipesi yam. Ngaphakathi inekhadi lam le bhasi nemali okanye ekumele ndiyisebenzisile ukuba ndikhwele ibhasi, bendicela ke ukuba bandincede nje kwa namhlanje qha ukuba ndikwazi ukhwela ndiye emsebenzini. Xa ngomso ndizawuthi xa ndibuya ndibuye ndiphethe zonke izinto ezifanelekileyo okanye ndikhokhele nelanga lanamhlanje. Okanye ke ndingacela umntu uba ndicela bandifowunise, omnye ke bathumele ekhaya omnye okhona ukuba andizisele isipaji sam ndilapha e-bus stop.

Xa kwenzeka kube ndishiye isipaji sam esinekhadi lam lebhasi endlini, ndingathetha nomnye ke womntu ophaa esitishini ukuba ndicela andifowunise ndifowunele endlini ndizocela umntu okhona endlini ukuba andizisele isipaji sam endisishiye ngephutha esinekhadi lam ngokuba angeke ndikwazi ukhwela ke ebhasini xa ndinganalo ikhadi. Okanye ndicele kwa bona aba bantu abathengisayo phaa ebhasini ukuba bandiboleke imali yokuba ndikhwele namhlanje qha ndiye emsebenzini. Ngomso xa ndibuyayo ndizawubuya ndibabhatale imali yabo yanamhlanje ngokuba ndenze iphutha lokuba ndishiye ndishiye ikhadi lam epesini endlini. Ngoku ke ndingathanda kakhulu uba bandincede ma ngabe bayakhona ukufikelela uba bandisize ndifumane imali ndithenge oku kwa namhlanje itikiti lanamhlanje qha. Ngomso ndizawuthi xa ndifika ndibabhatale.

Mhla ndiqala ukhwela ibhasi ndifumana ukuba ebhasini akukhokhelwa ngemali kunamakhadi webhasi asetyenziswayo, ndingathetha nomninibhasi ndimcacisele ukuba mna ndiyaqala ukuhamba ngebhasi namhlanje. Phofu ke kwenzeke iphutha lokuba ndingabuzi ngoba andifumananga umntu ebengandixelela ukuba imali ayisetyenziswa and angeke ndikwazi ukubuyela emva ngokuba ndiya emsebenzini ndibethwa lixesha. Bendicela nje oku kwanamhlanje qha ukuba ndikwazi ukubhatala ngemali ma ngabe kungakhonakala. Ngomso ke okanye namhlanje xa ndibuyayo ndizawuyenza iinzame zokuba ndidlule e-bus stop ndithenge i-bus ticket elifunekayo elisetyenziswayo ndizokwazi uba nami ke mhla ndibuyela ebhasini ndazi uba ndine-bus yicket endizayisebenzisa ukuba ndingene ebhasini nayo. Ndizawucela ke kumninibhasi ukuba ndicela uba aze andivele nje oku kwanamhlanje ukuba ndikwazi ukuyofika emsebenzini.